Dumela motswalle, ke thabile haholo. Dithoto tse pedi tse ntjha di a theoha kgweding e tlang. E nngwe ke monyaka oo wa mohlolo oo re o ratang. Mme e mong ke e nang le ditshwantsho tse hlanyang. Ke labalabela ho di shebella, ke ntse ke bala matsatsi.

Etsa hore dikoranta di amehe haholwanyane ka meralo ya sejwalejwale, dipale tsa selehae le phitlhello ya digital-e. Kgothaletsa ho bala dikolong le ditjhabeng. Fana ka ditheolelo kapa ditheko tse ngata.

Ba meme ho bua le baholo ba sebaka seo. Ditsebi tsa setso le baphethi ba dipale. Ba kgothalletse tse ho etela setjhaba le ho bala nalane ya nnete. Ba tataise ho sebetsa le bangodi ba lehae le bafuputsi.

O ka fumana pina efe kapa efe eo oe ratang founung ya hao. Sebedisa disebediswa tse kang Spotify kapa YouTube. Ha ho hlokahale hore oe emele seyalemoyeng.

Ke ne ke tla dula ke kgobile matshwafo le ka hlompho. Ke ne ke tla re, ke maswabi ka bothatha. E re ke hlahlobe receipt le code ya data ho bona se etsahalang. Ebe ke ikopanya le mofani wa thepa, kapo system-e ho netefatsa. Ha eba e nepahetse, ke tla o busetsa tjhelete kapa ke nke. Mamela ka mehla, netefatsa mme o rarolle ka pele.

Wi-Fi eo dumella ho kena marangrang ntle le dikgwele. Eo thusa ho etsa mehala ya video ho fumana dintlha tsa temo, ho bua le ba lelapa le ho fumana ditshebeletso tsa bophelo bo botle, kapa tsa mmuso ka pele le ha bonolo.

Ke kgahlehela papatso ya seyalemoya. Ke batla papatso e hlakileng, enang le botswalle, e totobatsang melemo ya sehlahiswa sa ka pele. Ho sebedisa lentswe la sebohodi, ho e boloka e le ya tlhaho.

Password ya ka ya Wi-Fi e matla haholo, e ikgethile, ha ya amana le matsatsi a tswalo, mme ho bonolo haholo hore ke hopole. Ke polelwana eo ke e ratang haholo ho tswa dibukeng.

Ditaba tsa digital-e di potlakile ebile di fumaneha ha bonolo. Empa di fokoditse bo raditaba ba lehae le ditaba tse fosahetseng.

Kgetha lebitso la lekunutu le ikgethang, le sa amaneng le ditaba tsa hao. Mme ho bonolo hore o le hopole, empa ho leng thata hore ba bang ba le nahane. Sebedisa motswako wa mantswe a sa amaneng.

Dumela. Na re ka bua motsotswana?ke hlile ke ferekane. Ngwana wa hao o ne a bapala ka mohala wa ka pejana, mme jwale lenane la ka kaofela le fedile. Ke kentse nako e ngata ho seo, mme ile ya nyamela feela. Ke a tseba hore e ne e se ka bomo, empa ke hlile ke hloka hore o be le leihlo le haufi ha ba sebedisa dintho tsa ka. Lenane leo la dipina le ne le le bohlokwa haholo ho nna ebile le bolela ho ho ngata.

Re fumana ditaba hanghang lefatsheng ka bophara le sebakeng sa heno Afrika Borwa. Ka sethala sa digital-e le metjha ya ditaba ya setjhaba.

Mookamedi, dibaka tse ngata tsa Wi-Fi di bohlokwa. Baithuti ba hloka marangrang a tshepahalang bakeng sa dipatlisiso, di-class-e tsa internet-eng le dikabelo. E tshehetsa thuto e betere le diphihlello tse lekaneng bakeng sa bohle.